Ke nagana fa lefapha le ka tla le kakanyo ya gore go nne le setlhopha sa batho ba ba tla tsamayang mo dintlong, ba tlhola bagodi gore ba tseya jang banwa melemo ya bone sentle, ba ja sentle, ka gonne bagodi ba bangwe ba ba dulang le bana kgotsa ditlogolo ba nna le dikgwetlho tse dintsi mo malapeng, mme ba feleletsa ba sa tokafala mo malwetsing a bone.

Ke nagana bagodi ba tshwanetse go ya ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne ga ba tlhokomele ke ba lelapa, ba lelapa ba na le go ba sia ba le nosi mo dintlong kgotsa ba sa ba tlhokomele ka tsela ya maleba, jaanong fa ba na le batho ba ba tlhokomelang kwa dintlong tseo ba isiwang gore tsone, batho bao ba rutilwe ba tsene sekolo, ba itse gore bagodi ba tlhoka eng, le gore ba tlhokomela jang, le gore ba tlhoka eng kgotsa dijo tse di itseng tse di ba siametseng, mme matshelo a bone a tokafala thata ga ba ile kwa dintlong tseo.

Batho ba na le tumelo ya gore fa o ka tlhokomela motsofe kgotsa wa mo thusa, o tla kgona go go neela ditsholofetso kgotsa matlhogonolo mo botshelong ka gonne e tlabe o mo tlhokomela go ya ka se.

Ka nako dingwe setso sena le gore se batle gore batsofe ba dire dilo tse dingwe go ya ka setso, mme go sa kgathalesege gore ba godile kgotsa jang, mme seno ga se a siama ka gonne batsofe ke batsofe dilo tse dingwe ba ka se kgone go di dira ka nako ya bone e setse e fetile kgale.

Ke nagana gore ka nako e nngwe malapa a na le go kgatolosa batsofe gore ba dire dilo tse ba sa di batleng le ka gonne ke batsofe ga ba na se ba ka se buang kgotsa go itumelela ba tshwanetse ba dira fela ka malapa a ba bolelela fela jang.

Bagodi ba kgone go fitlhelela madi kgwedi le kgwedi a tlhokomelo kgotsa ba kgone go reka dilo tse di tshwanang le dijo, diaparo, melemo, jalo le jalo ke bona e le dilo tse di direlwang ba.

Go na le ditirelo di le dintsi mo go tlhokomelang bagodi teng le fa ke sa di itse, mme ke itse gore ba kgona go ba apeela, ba kgone go ba tlhatswetsa, ba kgone go ba direla dilo kgotsa go ba tlhapisa gore ba kgone go nna le mmele e itekanetseng.

Ke nagana gore puso e dira tiro e ntle go tlhokomela batsofe ka gonne ba fitlhelela madi kgwedi engwe le engwe, ba fitlhelela le thuso mo bookelong, kgotsa mo mabenkeleng mme fa re go ne go ka nna botoka fa e le gore go ka nna le batho ba ba tsamayang mo dintlong tsa batsofe, ba ba tlhola gore ba tsogile jang le gore ba kgone gore go nna le dijo tse ba di fitlhelang kgotsa tse di tlisiwang mo go bone go nna le gore ba ye mabenkeleng go ya go direka.

Ke naganang gore tšhelete eno ya pension-e, e thusa batsofe e le thata ka gore ba kgone go reka dilo tse ba ditlhokang jaaka dijo, diaparo, mme ba bangwe ba ba tsofe o ka fitlhela ba nna le ditlogolo jaanong ke seo ba se fitlhelang mo mading a puso ba kgone go baya dijo fa tafoleng gore ba kgone go feta ditlogolo le bone ba kgone le go ya kwa marekelong go fitlhelela melemo dipalamo fela jalo.

Ke nagana go ka nna bonolo fa go ka romela lekwalo go ya go ba puso ba ba tlhokomelang batsofe jalo-jalo e ka nnang dintlha tse di botlhokwa tsa gore ba ka thusa batsofe jang, mme puso e kgone go bona tswelopele gore ka dira jang go ya ka dikakanyo tsa rona.

Ke nagana gore pension-e ya puso e ama batsofe fa ba ka nna mo maemong a go nna le ditlogolo, mme seo se dira gore batsofe ba feleletsa ba tlhokomela ditlogolo ka madi a bone jalo le jalo kgotsa fa motsofe a na le matlhokomedi o tshwanelwa ke go patala motlhokomedi ka gonne o modirela sengwe le sengwe, jaanong ke nagana ke ka moo madi a bone a ka amega merwalo eo.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e ka dingwaga di le some a marataro ke nagana ebile ntlha ya gore ba tlhope dingwaga tse ke ka gore ka dingwaga tse bontsi jwa batho ba tlabe ba sa kgone go dira, kgotsa go boela tirong, kgotsa le go thapiwa kwa mmerekong, ka gonne mengwaga ya bone e setse iIe.

Ke nagana fa go ka nna le batho ba ba berekang kwa dipetlele ba ba ka yang mo dintlong tsa batsofe, banna ba ba tlhola ba lebelela gore maemo a botshelo a tsamaya sentle, thata-thata fa motseng e le motho yo o sa phelang sentle a na le go ya kwa bookelong ba ka nna ba mo tlhola go fitlhelela ba bona gore wa tokafala, mme seno se tla fokotsa gore batsofe ba sa nne le bokgoni ba go ya kwa sepetlele ka gore ga ba na madi.